Ekuthatheni inxaxheba kwezemidlalo esikolweni uyakufumana amathuba amaninzi ukuphuhlisa ezi zakhono zobomi eziya kunceda kakhulu ebudaleni bakho nakwixesha elizayo. Oku akuncedi nje kuphela ekwenzeni kakhulu kwezemidlalo, kodwa kukwenza ube ngumntu ozaziyo nozinzileyo, onobuhlobo kwaye nonamandla okuphumelela ebomini.

Imidlalo yeevidiyo inezibonelelo ezininzi ebantwaneni ezifana nokuphucula izakhono zokucinga, ukugxila, ukunxibelelana neqela kunye nokusebenzisa ubuchwepheshe. Ikwandisa ukuzithemba kunye nokuzimela xa idlalwa ngokulinganiseleyo nangokufunekayo. Abazali kufuneka balawule ixesha kunye nohlobo lwemidlalo ukuze kuzuze impilo yabantwana.

Ibhola ekhatywayo iyathandwa kakhulu eMzantsi Afrika ngenxa yokuba ifikeleleka lula. Inembali ebalulekileyo inceda abantu abazonwabele kwaye baphumle. Ibonelela ngamathuba emisebenzi kwaye idlala indima enkulu kwaye ebalulekileyo kuphuhliso lwabantwana. Ezi zizathu ke zenza ibe ngumdlalo owaziwayo nobalulekileyo kakhulu kweli ilizwe loMzantsi Afrika.

Ezemidlalo ziluncedo ekukhuseleni ulutsha kulwaphulomthetho kuba ibanika ithuba lokuzibandakanya kwimisebenzi enempilo, zikhuthaza ukuziphatha kakuhle kwaye zinciphisa ixesha kunye namathuba okuba ulutsha lube kwiimeko ezingalunganga okanye kulwaphulomthetho. Ezemidlalo zikwanceda ekwakheni ubudlelwane obuhle phakathi kolutsha, zikhuthaza umoya wokuncedana kwaye zinceda ekuphuhliseni izakhono zolutsha.

Umdlali ophume izandla kumajelo amadoda adlala ibhola ekhatywayo ngokuqhelekileyo ngumgibeli okanye umdlali ophambili, kuba unoxanduva lokufumana amanqaku kwaye ubonisa ubuchule obuphezulu bokudlala phantsi koxinzelelo. Kodwa umdlali obalaseleyo onokubakho nakwezinye iindawo zomdlalo njengokukhusela okanye umphathi womdlalo.

Iitumente zebhola yombhoxo kunye neyeqakamba zixhobisa uluntu ngokuphucula impilo, ukukhuthaza ubudlelwane ekuncedeni ulutsha lube nemisebenzi enenzuzo nokuphuhlisa izakhono zobunkokheli. Ziphucula umoya woluntu, zenza indawo ibe ngcono kwaye zinceda abantu bazonwabele ixesha labo ngokuzonwabisa nokuphumla.

Ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo kwandinceda kakhulu ndisakhula. Ndafunda ukusebenza nzima, ukusebenzisana neqela nokulawula uxinzelelo. Kwakuphucula impilo yam, ukuzithemba kwaye kwandinika ithuba lokwenza abahlobo abatsha. Ezemidlalo zandisebenzela njengesiseko sobomi bam obuzinzileyo nobunempumelelo.